Ohulumeni nabaholi bangadlala indima ebalulekile ekuvikeleni, nasekuxazululeni izingxabano zamanzi. Ukusungula imithetho nezinqubomgomo zamanzi. Ukwakha izikhungo zokuphathwa kwamanzi kanye nokuxazululwa kwezingxabano.

Abalimi basebenzisa izindlela eziningi ukubuyisela impilo yenhlabathi. Ukulondolozwa kwemvelo, yehlisa ukulima noma ukulima okungazelelwe, ukunciphisa ukuphazamiseka kwehlabathi , ukujikeleza kwezitshalo nokuzijabulisa, ukujikeleza izilimo, ukuphula izifo kanye nemijikelezo yezinambuzane.

Nakhu ukuqhathanisa nokusebenza kwezindlela ezihlukile zokudlulisa impova. Okubandakanya indlela engakomfanekiso ethi pollen. Impova yomoya, izinzuzo imelela amandla angenakulindeleka, kepha angaba namandla endalo. Kungafanekisa ukuxhumana phakathi kwezinto eziphilayo kanye nento engokomoya. Izithiyo, okungathembeki futhi kunzima ukulawula, kwangathi kungasebenza kahle ekudluliseni impova phakathi kwezitshalo. Izinambuzane, izinyosi, izimvemvane njalo njalo. Inzuzo isebenza kakhulu ekudluliseni impova phakathi kwezitshalo, izinambuzane zikhangwa umpe, zivumela ukudluliswa ngempova okuqondile.

Njengothisha ngithanda ukuhlanganyela nawe ukuthi izintuthwane zingasekela izitshalo ezahlukahlukene, ikakhulukazi lezo ezinezinto ezimnandi noma ezinamathelayo. Nazi izinto ezinye izinhlobo zezitshalo okungenzeka ukuheha izintuthwane, izitshalo ezimnandi noma ezinezithelo. Izihlahla zezithelo, isibonele, i-aphula, i-orintshi nomango. Izitshalo zezimbali, isibonelo ama-roses, i-lavender, i-honeysuckle. Izitshalo zezimfino, isibonelo utamatisi, upelepele, ukhukhamba.

Ukukhetha kwezitshalo nokuhlela, ukutshala izinhlobo zezilimo ezikhuthazayo zesimo sezulu. Ukulungisa izinsuku zokutshala ukuze ukwazi ukuhlalisa emaphethini esimo sezulu.

Ngingazuza ngolwazi oluhlanganyelwe nobuchwepheshe ngokusebenzisana singabelana ngezindlela eziningi kakhulu. Izindaba ezixazulula Inkinga futhi sifunde kokuhlangenwe nakho komunye nomunye. Ngokwezinselela ukudidiyelwa kanye nokuxhumana, izitayela ezihlukahlukene zokulima namafilosofi.

Thuthukisa uhlobo oluqinile, ukudala umkhiqizo obonakalayo okhombisa ikhwalithi nobunye bokudla kwakho okugciniwe. Ukwandisa ukufinyelela kwemakethe yakho. Iya emcimbini yokudla, izimakethe zabalimi kanye nezimakethe eziku-inthanethi. Ukufinyelela emakhasimendeni akho.

Imishini yokuzivikela, i-PPE. Ukuvikelwa kwamehlo, izicathulo ezivaliwe uzwane. Udinga izivakashi ukuthi zigqoke izicathulo ezivaliwe noma amabhuzu ukuvikela ukulimala kwezinyawo. Imilando yokuphepha neziqondisi, neziqondiso, izifishane zomsebenzi wangaphambi kokusebenza, ukwengamela. Qinisekisa ukuthi abasebenzi noma abaqondisi abaqeqeshiwe bakhona ukuqondisa nokusiza izivakashi ngesikhathi somsebenzi.

Izinzuzo zesikhumba, ukuqina, isikhumba saziwa ngokuqina kwaso okuhlukile, nokumelana nokugqoka nokudabula. Isikhalazo sokunethezeka, imikhiqizo yesikhumba ivame ukudlulisa umuzwa wokunethezeka nekhwalithi ephezulu. Ukuphefumula, kulula ukuhlanza, isikhumba singahlanzwa kalula futhi sigcinwe ngokunakekela okufanele. Izithiyo zesikhumba, izinkinga zezenhlalakahle zezilwane. Imboni yesikhumba ivame ukuxhunyaniswa nonya lwezilwane nokuxhashazwa.

Sebenzisa izinsizakalo zokubikezela kwesimo sezulu esithembekile ukuze uhlale unolwazi ngemicimbi yesimo sezulu ezayo. Amapulatifomu wedatha yesimo sezulu. Landa izinhlelo zokusebenza zeselula, njenge-weather farm, ne-farm weather, noma injini yesimo sezulu enikeza imininingwane yesimo sezulu. Ukubikezela kwesimo sezulu kanye nezinselelo zezolimo.

Uhlobo lesikhumba, ikakhulukazi esimweni sokukhiqizwa kwesikhumba, lungaba nomthelela omkhulu emvelweni. Masingena kumehluko phakathi kwezinhlobo ezahlukahlukene zesikhumba nemiphumela yazo yezemvelo. Isikhumba esivinjiwe semifino, inqubo yokushuka, umthelela wezemvelo, , isikhumba , futhi singahlanganiswa ekugcineni komjikelezo waso wokuphila. Isikhumba se-chrome tint, inqubo yokushukunyiswa, umthelela wezemvelo, ukushukunyiswa kwe-chrome kungaba nemithelela emibi yemvelo, kufaka phakathi ukungcoliswa chromium emigwaqweni yamanzi nasenhlabathini.

Ukuzivumelanisa kokukhethwa kwezitshalo, khetha izilimo ezikhuthazelweni kwesimo sezulu. Izitshalo ezahlukahlukene, tshala izilimo ezahlukahlukene ukusakaza ubungozi futhi ukhuphule ukuvumelana nezimo ekushintsheni kwezimo zezulu. Ukuqalisa ukujikeleza kwezilimo, enye indawo phakathi kwezilimo, faka izilimo ezimboza, sebenzisa izitshalo ezivuthayo. Lungisa izinsuku zokutshala.

Nisela ngokunemba, rinsa ukuchelela, hambisa amanzi ngqo ezimpandeni ukunciphisa ukuhwamuka nokubaleka. I-micro ukunisela, sebenzisa amashubhu amancane kanye nama-sprinkles, ukuqondisa izindawo ezithile, ukunciphisa imfucuza. I-precision sprinkler system, ubuchwepheshe bokusindisa amanzi. Izinzo zomswakama womhlabathi. Bheka amazinga omsokama womhlabathi ukunika amandla.

Izinkinga zezempilo, ukulima kwe-udder, izinselelo zokuphatha, ukusenga kanye nokuphathwa kwe-lactation. Ukudla, izici zezemvelo, izinga lokushisa elibi kakhulu. Umswakama, umswakama owedlulele, noma umswakama ongaholela ekuthelelekeni kwesikhumba noma izindaba zesikhumba.

Angiboni ukuthi ngingakwazi ukuhlala epulazini elikhulu lezingulube, ngenxa yephunga nekhwalithi yomoya. Ukungcoliswa kwamanzi, ukulawulwa kokungcola okufanele, kanye nokuhlahlwa komquba. Kungaholela ekungcoliseni kwamanzi okuthinta imigwaqo yasendaweni yamanzi kanye nemvelo.

Ukuthenga izinkomo, kungafaka izindleko ezahlukehlukene. Nazi ezinye zezindleko ezihambisana nokuthenga izinkomo. Izindleko zokuthenga zokuqala, intengo yokuthenga. Izindleko zokuhamba, izindleko zokuhambisa izinkomo ezivela endaweni yomthengisi, epulazini lomthengi noma epulazini.

Izindwangu zoboya ezinjengezingubo zoboya noma izindwangu, zidinga ukunakekelwa okufanele nesitoreji ukuze zivikele kulo monakalo odalwa amabhu nezinye izinambuzane. Ukubaluleka kwesitoreji esifanele, ukuhlanzeka, hlala unjalo futhi ugeze izindwangu zoboya ukuze ususe ukungcola, uwoyela, nezinye izinto ezingadonsela amabhu. Isitoreji esomile, izindwangu zoboya endaweni eyomile, enomoya omuhle, ukuvikela ukwakheka komswakama okungaheha amabhu.